Ngempela umbuzo lo awucacanga kahle kodwa ngizowuphendula ngendlela engicabange ngayo, ukuthi izinto zingambozwa kanjani. Uma-ke kukhulunywa ngokudle, ukuthi ukudla kungaqoshwa kanjani izithombe ukuthi kuzobonakala. Kungasetshenziswa i-camera quality enhle, kanti kushuthwe ukudla oku-fresh uma ngabe kuyenzeka ukuthi ama-fruit namaveji, kubekwe ku-advertise-zwe ukudla oku-fresh, okungaba iyithombe esingathi, phecelezi zi-attractive. Ngiyabonga.

Umehluko phakathi komusa wokuhlukanisa imigqa phakathi nokulima okujwayelekile. Ngingasho ukuthi mina, ukulima okujwayelekile akusebenzisi indawo okanye i-space, njengokulima okwemigqa, ngokuba ukulima kwemigqa kuvumela kuwukuthi i-space sokulima sisetshenziswe kahle ngokwefanele ngokuthi kukhona ukutshalwa iyishalo eziningi endaweni eyodwa. Ngiyabonga.

Loko kungangiphatha kabi kakhulu, ngokuba loku okuqaliwe ukuthi kuzolinywa, kwenzela ukuthi nanendlala, kulwisane nanendlala, nane-malnutrition emphakathini. Kanti futhi ekugcineni yiko loko esithi siyahlanganisa, kugcine kuxabanisa abantu. Kodwa-ke ayikho-ke into enganayo inxazululo. Kungaba indaba yokuthi kuhlalwe phansi nomphakathi, kube nendlela yokuthi okulinyiwe loku kanti okulinyiwe loku, kungakhona ukuhlukaniseka kanjani phakathi kwabantu. And kanti kube nabantu-ke aba-appoint-wayo ngamaviki ngamaviki, ukuthi ubani ozonisela. Kube nemisebenzi yokuthi kukhona ukuthi kusherwe umsebenzi njengomphakathi. Ngiyabonga

Okungayenziwa abelimi, yiloku-ke ngokucabanga kwami. Okokuqala, bangabe balima okuvuthiwe, okungabonakala ukuthi, mhlawumpe bangakuthengisa, kuthengwe imithi yezikhonyana, kuzokhona ukubulawa izikhonyana. Okwesibili ukuthi, bahambe baye ebhange okanye amaleko mbolekwano, bathole imali yokuthenga imithi yokubulala ezikhonanyana iyenele. Ngiyabonga.

Ngokucabanga kwami-ke, ukuthi inzuzo yokudla okufakwe ethinini ukuthi kukhona ukuba nempilo ende, kushuthi kuyakhona-ke ukuhlala isikhathi eside. Kanti ukudla okungafakwanga ethinini ku-fresh, kusheshe-ke kumoshakale. Okwesethinini okungathi, mhlawumpe kungaba ukubi ukuthi, okunye imisoco yokudla iyalahleka-ke uma sekudla okusethinini. Kanti-ke ukudla oku-fresh, umsoco wakhona, kanye namavithamini, nakho konke ama-benefits okunako, ukuthola kusekhona. Ngiyabonga.

Njengomfundi, okanye i-student sezinambuzane, ngenkathi ngifunda ngazo-ke ongakubona, okanti engaku-observe-a, ukuthi ngenkathi iyintuthwane e-greenhouse zisendaweni eshisayo, engakubona ukuthi ziba, ziba, ziba nomfutho kanti zisebenza ngokushesha, kanti ziyayithanda-ke indawo engathi ithanda ukushisa, iyintuthwane ngoba ziba ne eneji eningi, or ziba nomfutho omningi, kanti zisebenzisa ngokushesha. Ngiyabonga.

Izinyathelo ezingathathwa-ke ukuthi kusizakale abasebenzi abafana noNhlanhla mayelana nge-PPE, nokuhlonipheka kwayo, ukuba kube a-attende ama, nga-attend-wa mhlampe, ukuqeqeshwa okanye ama-training mayelana nayo i-PPE. Kube nama-poster, kube neyithombe ezikhumbuza abasebenzi ngemihla ngemihla ukuthi i-PPE ibaluleke kanjani endaweni yokusebenza. Okunye okungayenziwa, kube nomuntu esingambiza mhlawumpe, i-inspector ozokuhlale enze isiqiniseko ukuthi i-PPE ilandelwa ngayo yonke indlela, kanti bonke abasebenzi baya-comply-a, okanye bagqoka i-PPE ngaphambi kokuthi bazoyenza umsebenzi. Kanti-ke ke futhi kungaba indaba yokuthi umuntu uma ongayigqoki i-PPE, okungafanele kube nama-warnings a-issue-wayo. Ngiyabonga.

Sawubona makhelwane, ngiyabona ukuba izimbuzi zakho ziyezagqekeza ucingo, kanti zangena engadini yami, zikwenzeke ukuthi eminye imifino, kanti ziyayidla makhelwane. Lokhu akungijabulisanga neze. Bengizocela, njengomakhelwane ukuthi uyenze isiqiniseko ukuthi indlela oyenze ngayo ifensi yakho, ovelele ngayo izimbuzi, ibengathi ithanda ukuqina, ukuthi futhi kungaphinde kwenzeke lokhu. Kanti bengingathanda ngokuba, le mifino le ebengizohamba ngiyoyithengisa emakethe. Bengicela ukuthi-ke, ukhone ukuthenga lokhu okumoshwe iyimbuzi, kanti iyinsalela zakhona ngizokunikeza ukuthi izimbuzi zizidle. Uma ungenayo imali ephelele, ungangibhadala kancane kancane, ngizokunikeza ukuthi loku kubiza malini. Ngiyabonga makhelwane.

Ngokubona kwami, okungenziwa ukuze kube nokuvikeleka kwabantu abanomhlaba bakudala, kumele kube nemithetho eyakhiwayo ezokwenza ukuthi bayavikeleka. Kanti abantu abasha abathola umhlaba, kanti ngicabanga ukuthi kumele kube abantu, mhlampe abaphuma from disadvantaged backgrounds, abantu futhi abaphuma enhluphekeni. Kanti uhulumeni or kube nama-programmes okuthi abantu bafundiswe mayelana nokuthi kulinywa kanjani and job creation ukuthi kuzovikeleka imisebenzi kuthi abantu baqeqeshwe, abantu baqeqeshwe laba bomhlaba omusha. Kanti bakube neyindlela-ke yokuthi bahlangana kanjani, basebenzisana kanjani nabantu ekade banemihlaba. Ngiyabonga kakhulu.